N'wana ndzi nga mu hlamusela leswaku mimpfuno ya rihanyo ya mitlangu yi pfuna hi tindlela leti, yi pfuna miehleketo ya yena leswaku yi ehleketa hi ku olova, swi pfuna na leswaku a kota ku etlela hi ku olova swi nga n'wi tikeli. Swipfuna na marhambu leswaku ma tiya, swi pfuna na leswaku a nga khomiwi hi mavabyi hi ku hatlisa. Swi pfuna na ku yehlisa ka mirhi u kota na ku tihlanganisa na vana van'wana, a kota ku tlanga na vona, u kota na ku titwa a amukelekile loko a ri na vanhu van'wana.

Dyondzo eka xitori lexi i ku va, leswaku u nga tekeli munhu un'wana ehansi hi ku titwa u ri na matimba kumbe na kona ku kota ku tsutsuma ngopfu a swi vuli ku u ta tshama u kota ku hlula minkarhi hinkwayo, u fanele ku hlonipha vanhu van'wana hi minkarhi hinkwayo hikuva na wena u nga kota ku tsandzeka u ri na matimba.

Mintlangu leyi a yi ri kona exikolweni laha ndzi dyondza kona, a ku ri bolo ya milenge, bolo ya mavoko ya van'hwana, Rugby, Thenisi na ku tsutsuma na ku hlambela. Lava va bolo a va mbala majezi, swiiburukwana, masokisi na mateki ivi lava vo hlambela a va mbala swikhindi, va vafana va nga mbali ehenhla vaxisati a va mbala swo hlambela. Vo tsutsuma a ku ri na tikepisi leti a va ti mbala loko ku hisa. Va Thenisi a va mbala swikete nyana vaxisati. Va Rugby a va tisirhelela makatla na nomu leswaku va nga ti lumi.

Ku tlanga mitlangu ya le handle swi pfuna hi tindlela leti, u kota ku antswisa vuswikoti bya vutlheleri u kota ku vulavurisana na vanhu van'wana mi kota ku vonisana, u kota ku tihlanganisa na vanhu va le handle u kuma ti-opportunities-i u kota ku andzisa vuswikoti bya vutshila bya mpfumelelo.

Munhu loyi a lavaka ku hunguta mafurha emirini, ndzi nga n'wu byela leswaku u fanele ku tlanga mitlangu yo fana na bolo, kutsutsuma, ku tlulatlula na ku ya jimini u. Ehenhla ka sweswo u fanele a dya swakudya swo aka miri a hunguta swakudya swa mafurha leswi a swi dyaka, a dya na mihandzu a phuza na mati yo ringanela hi siku.

Ndzi nga va byela leswaku va nga endla yoga, hikuva yi endliwa ka ndhawu leyi lulameke laha u kotaka ku ti hleketa kahle. Kumbe box beating leyi ku nga ku ba bokisi wonge wo lwa swi swi endla miehleketo yi hleketa hi ku lulama. Ku yingisela tinghoma naswona swi nga va pfuna swinene.

Dyondzo ya nkoka leyi ndzi nga yi kumaka hi ku hlalela vanhu va matiko na mindhavuko yo hambanahambana, i ku hambana na ku hloniphana ka mindhavuko ya vanhu va le ka matiko ya le handle, hikuva van'wana a va tirhisi minawu yo fana ya van'wana. Ku vonisana swilo leswintshwa leswi leswi leswi va nga swi tiveki van'wana va le ka matiko man'wana.

Ntlangu lowu nga tsakeriweki eAfrika-Dzonga i Rugby, hikokwalaho ka ku durha ka switirhisiwa ku pfumala ka switirhisiwa na ku kala vanhu va nga wu voni nkoka wa wona.

Ntlangu wa ncuva a wu ri na nkoka ka vavanuna vakhale hi ku a va tshemba ku wa va tiyisa, wu va nyika matimba ya ku titwa va ri le henhla loko va winile na kona milawu leyi ndzi yi tivaka ya ncuva i ku ve ni a wu hundzuluka u famba kumbe u baleka loko u biwa u fanele ku veka xibatla ehansi ku komba ku u tsandzekile.

Eka mintlango leyi ndzi tsakela ntlangu wa bolo ya milenge, hikuva ndza wu twisisa na kona vanhu va ku tala va yi tlanga va kota ku ndzi hlamusela leswi endlekaka, nakona loko ndzi lava ku ya wu vona a swi ndzi durheli hikuva wu tlangiwa kusuhana na laha ndzi tshamaka kona. Ndzi kota na ku tiva vatlangi va bolo hikuva mavito ya vona a ma ndzi tsandzi e ne i vanhu va kwala kusuhana.

Mintlangu ya matiko ya misava eAfrika-Dzonga, ya pfuna leswaku ku nghenisiwa mali ya ku ta hi le handle loko ntlangu wa laa Afrika-Dzonga u winile, nakona hi kota ku huma hi ya matikweni ya le handle tanihi maAfrika-Dzonga hi ya vona ku vanhu van'wana va hanyisa ku yini ehandle.

Mitlangu ya bolo eka timhaka ta mintirho ya pfuna hi ku un'wana na un'wana loyi a nga le ka bolo u tikuma a ri ku holeni, kufana na coach ya hola, vatlangi va bolo va hola, lava va langutiselaka lava tlangaka bolo loko va vaviseka na vona va hola, ku na na ma security lawa ma langutelaka vatlangi va bolo loko va xitediyamu na vona va hola, na va , na va driver lava fambisaka vatlangi va bolo lava dirayivhaka tibazi na vona va tikuma va hola.

Mitlangu yi pfuna hikuva loko vatlangi va tlanga va tsutsuma kumbe ku exercise-a leswi endlaka leswaku miri wa munhu wu tiya nakona a kota ku engetela malembe ya yena yo hanya eka minkarhi yin'wana.

Swiendlakalo swa mitlangu ya matiko ya misava, swi nga tirhisiwa hi tindlela leti swi endla leswaku vanhu va matiko yo hambanahambana va kota ku hlangana va va na interaction va va xilo xin'we va vonisana leswaku mitlangu va nga yi tlanga njhani hi ku hambanahambana ka yona va pfunana laha va tsandzekaka kona.

Mitlangu yi pfuna hi tindlela to hambanahambana. Vana va xikolo va kota ku tiva vanhu lava kotaka mitlangu leyi va yi kotaka na vona ivi va dyondzisana va kota ku kula swin'we va kota ku vonisana hi swilo swo tala.

Loko vantshwa va ti nghenisile eka swa mitlangu va pfuneka hi tindlela to tala ku fana na health benefit leswi endlaka leswaku va tiyisa marhambu ya vona, nakona va va flexible leswi swi endla leswaku va hanya va hanya vutomi lebyi hlayisekeke, hikuva va akekile emirini nakona va tshama va ri fit.

Leswi swi kombisile leswaku leswaku vanhu va kota ku wina a hi mhaka ya ku veni va tele, leswi swi dyondzise vaaki va le ka tindhawu tin'wani leswaku va fanele va va na vun'we ku kota ku veni va hlula.

Ti-campaign-i to dyondzisa ti pfuna ngopfu hikuva ti nga dyondzisa vanhu hi nkoka wa mitlangu, leswi swi va endla leswaku va vona nkoka wa ku veni va nghena eka mitlangu va participate leswi swi va nyikaka ti-opportunity leswaku va nga kurisa ti-goals ta vona.

Mfumo wu nga nghena hi ndlela leyi hi ku veni va va sapota loko swi ta eka timali, hi ku veni mitlango yin'wani ya durha, nakona loko ku ri nkarhi wa ku ya ematikweni ya le handle va va pfuna laha va kotaka kona, hikuva ku fambela ka mitlangu eka nkarhi wun'wani swa durha laha va vantshwa vakalaka va nga ri na yona mali leyi.

Ku rhurhela swiendlakalo swa mitlangu ya timovha ta rivilo ra le henhla, i ku veni lava chayelaka timovha leti va fanele va mbala swa ku va sirhelela, nakona va tiva timhaka ta vona va tiva ku dirayivha va va va ri karhi va dirayivhile malembe yo tala.

Mitlangu yi pfuna leswaku vantshwa va tiva leswaku swilo swi fanele swi hetiwa hi nkarhi, nakona loko va ri karhi va tlanga la mitlangwini ku na minawu a va ti endlela xin'wana na xin'wana, nakona va fanele va tikhoma ku ya hi ntlangu lowu va wu tlangaka ku veni va tikomba va xiximekile.

Vuyelo bya nkarhi wo leha eka ikhonomi bya swiendlakalo swa mitlangu ya matiko ya misava i ku veni mitlangu yo tala yi tisa mali eka ikhonomi leswi swi endlaka leswaku mitlangu yi va ya nkoka.

Leswi swi khumba mabindzu ya laha eAfrika -Dzonga, hi ku va tisela mali hikuva loko mitlangu ya le handle yi ta a Afrika-Dzonga leswi swi vula leswaku ku ta va na lava va ta lavaka ku etlela eka tindhawu tin'wana laha va nga ta buka ivi va hakela. Van'wani va tala ku thowara va famba va vona tindhawu.

Ndzi nga n'wi nyika switsundzuxo swa ku veni a nga famba a teka walk, ku ku ku olovisa miehleketo, kumbe ku ya hiking kumbe ku tsutsuma a teka jog, laha a beriwaka hi moya a ri wexe a nga vulavurisani na vanhu a kota ku ti hleketa.

Ndzi tshama ndzi susumeteleka hi tindlela to tala hikuva eka minkarhi yin'wani ndzi hlangana na vanhu vo hambanahambana, lava tsakelaka ku endla ku endla ntirho lowu na mina ndzi wu tsakelaka. Laha hi kumaka hi phikizana ivi leswi swi ndzi endla ku ndzi antswisa ntirho lowu ndzi wu rhandzaka hikokwalaho ka mphikizano lowu.

Swilo leswi ndzi nga tshama ndzi swi endla swa ku swo ti hungasa ehandle, i ku ya vona switori eti-cinema, ku tsutsuma, ku ya jimini, no no ya tiphulwini ku ya hlambela.

Eka vana va masiku lawa ku tirhisiwa tiselulafoni ku va entertain. Leswi swi endla leswaku leswi a swi endliwa khale hi vakokwana na vatswari swi nga ha endliwi eka masiku lawa. Vana va sweswi va talela ngopfu ku lava tifoni, ku na ku yingisela vatswari kumbe ku tlanga na vana van'wana.

Mintlhontlho leyi vanhu va langutisanaka na yona i ku veni va kota ku dyondza swilo leswintshwa loko va hlangani na van'wana. Leswi swi va nyika matimba yo dyondzisa van'wana leswi vona va swi kotaka leswi swi endlaka leswaku ku tsakisa.

Mphikizano wa mitlangu wu endla leswaku vana va xikolo va kota ku humesa titalenta ta vona ka ha ri na nkarhi. Laha mathicara ma kotaka ku vona leswaku vana va xikolo i yini va swi kotaka ku swi endla.

Swilo swo ti hungasa swi pfuna vanghana ku veni va tivana hi hi vuenti eka swin'wana leswi a va nga tivani eka swona, leswi swi tiyisaka vunghana.

Swilo swo ti tsakisa swi nga pfuna ku lehisa mbilu, hikuva loko ku ri karhi ku tlangiwa ku nyikaniwa chance yo veni ku tlangiwa hi ku hambanahambana ka vanhu. Leswi swi ku dyondzisa leswaku u kota ku yima u vona leswi van'wana va endlaka swona u nga tshami ku ri wena u endlaka swilo.

Ndzi nga lulamisa leswi ku veni ndzi aka swipotso kumbe tigirawundi, laha vanhu, vana va nga tlanga kona. Ndzi va dyondzisa hi ku hambanahambana ka swipotso leswi va nga swi tlangaka na leswaku swi tlangisiwa ku yini.

Evhikini ndzi nga tiyisisa leswaku ndzi ndzi endla leswi ndzi swi rhandzaka eka awara leyi ndzi nga yi kumaka, handle ko endla leswi ndzi nga swi rhandzeki.

Mintolovelo leyi a ya ha ri kona hikokwalaho ka ti-TV na ti-radio na tifoni leti vana va ti tlangisaka, loko dyambu ri pela. Nakona vakokwana va sweswi migaringeto a va ha yi tivi.

Loko a ndzi ri na nkarhi wo tala a ndzi ta huma ndzi ya tsutsuma ndzi ndzi exercise kumbe ndzi ya jimini ku ya tiolola.

Mimpfuno leyi nga kona eka ku eka ku endla swilo swo ti hungasa, i ku veni u kota ku olovisa miehleketo ya wena u relax. Mabihelo ya kona i ku veni u nga teka nkarhi wo tala lowu u faneleke u wu tirhisaka swa nkoka, u wu tirhisa ka swilo swo ti hungasa.

Rito vutiolori ndzi nga hlamusela leswaku i xilo xa nkoka ngopfu ku veni munhu a tikuma a tiolola. Hikuva miri wa munhu wa karhala naswona eka nkarhi wun'wani swa laveka wu oloriwa.

Nkoka wa vutiolori i ku veni miri wu kota ku relax, nakona miri a wu fanelanga wu tshama wu wu etlela wu fanele ku wu fanele ku sitirechiwa ku veni munhu a hlayiseka na ku veni a va healthy. Timasele ta munhu ta fanele ti ololiwa eka minkarhi yin'wana leswi i swa nkoka ngopfu eka rihanyo ra munhu.